Motswalle ke batla ho ba influencer YouTube jwale ke kopa o nthuse ho fumana tsela e bobebe ya ho thola batho ba ka latelang channel-e ya ka. Le ka dintho tseo nka qoqang ka tsona. Ke ne ke nahanne dintho tsa ho tshwana le theknoloji kapa ditlamorao ntho tse etsahalang letsatsi ka letsatsi, ke kopa keletso mokgotsi.

Abuti wa hopola ke ne ke ngongorehile jwang ka tse ding tsa dinepe le mmino o leng teng mohaleng wa ka wa thekeng, mme ke dula ke tshwere ke hlooho ya hore di tlo tswa lebakeng la hore sella thekeng sa ka ha se na moo nka di behang hore di bolokehe. Jwale ke fumane cloud computing e nthusitse haholo hore ke boloke tokomane tseo tsa ka, le hore ha ke di batla ke kgone ho di fumana ha bobebe.

Ke kgale ke o kgalemela hore o tlohele ho bapala ka phone ya ka. Bona hona jwale o qetile data ya ka, o re ke tla nka ka e nngwe hape ditheko tsa data di le hodimo hakaana .

Ke a utlwisisa hore le na le melao le melawana eo le sebetsang ka yona. Empa nkebe o entse hore ke elellwe hore hotspot ya lona e balletsweng nako, hore le nna ke tsebe hore ke sebeletsa hodima nako e kana kang.

Di-data bundle tsa ka ke di reka ka phone. Ke sebedisa mohala wa ka wa thekeng ho reka di-data bundles, mme di a thusa ka hore ke kgona ho reka di-data bundle tsa kgwedi kaofela. Jwale keletso ya ka ho wena ke hore le wena o ka sebedisa mohala wa hao ho reka di data bundle tse tlo o hlokomelang ho fihlela kgwedi e fedile.

Disebediswa tsa ho nka di hokelang ho Wi-Fi ya ka tlung ke television-e, mehala ya thekeng, computer le tse ding tse ngata di-Wi-Fi di balletswe hore di ka hokela disebediswa tse kae. Ka hoo ha di na ho imelwa ke disebediswa tseo o tla beng o di hoketse ho yona.

Batho ba kenyetsang Wi-Fi ha o batla thuso ho bona, o ba founela, ba o bolella hore nka Wi-Fi ya hao o behe tulong e nngwe e fapaneng le moo o no o e behile teng, o shebe hore na ya hokela kapa jwang ntle le moo bare o e time. Ha o qeta o e busetse hape o e light-e, o bone hore ya sebetsa na. Qetellong, ke qeteletse ke bona hore mo ke tshenyo ya nako ka hoo, ka ba bolella hore ba tle ba tlo lata Wi-Fi ya bona ka hore ha ntshebeletse ebile ha e nthuse ka letho.

Ke qeteletse kgale ho reka magazine ebile ha ke sa hopola le hore e ne le ka selemo se feng. Hoo ho etswa ke hore ntho tsena kaofela tse neng di hlahella magazine-ng di teng technology-ing technology e entse dintho hore di be bobebe. O kgona ho thola ntho e nngwe le e nngwe mohaleng wa hao wa thekeng kapa laptop-ong ya hao.

Difilimi tse ngata-ngata tsa mona Afrika Borwa ha di bontshwe haholo mose mawatle, empa tsa mose ho mawatle di bontshwa haholo mona Afrika Borwa. Lebaka e le hore rona batho ba Afrika Borwa, re nkela dinaha tse ding hodimo mme rona re inkela fatshe. Re sheba ntho tsa mose ho mawatle ka leihlo le leng hore ha re le sebedise ho sheba dintho tsa ka mona hae Afrika Borwa, mme ho etsa re nyatse batho ba rona ba Afrika, mme re nkele ba mose ho mawatle hodimo.